Ukuthi bezivocavoce zinsuku zonke bephinde futhi befundiswe ngakho konke lokho-ke ukuze bazogcina bengadubekanga.

Ibhola lezinyawo nebhola lezandla kungamele ukuthi befundiswe kabanzi ngalo nokuthi kubaluleke kanjani ukuthi bedlale kahle. Umphumela wayo ungagcine ubabeke emazingeni aphezulu uma kungathiwa badlala kahle ngaso sonke isikhathi uma beqhudelana.

Kumele abafundi befundiswe kabanzi ukuthi uma kuwumncintiswano, akusho ukuthi kumele udlalele ukufa nokuphila, kuba umncintiswano for ukuthi kujabulwe. Kuchaza lokho-ke ukuthi omunye nomunye kumele edlale kahle, edlale ngokucophelela futhi ukuze ezokhona ukuthi ephumelele eye phambili ngomdlalo akawudlalayo.

Ukuthi sizazise izizukulwane ukubaluleka kwemidlalo yesintu nokuthi ingagcine iba finyelelise kuphi. Lokho kungabenza ukuthi, kungabenza ukuthi bezizwe bebalulekile uma beyidlala nokuthi kube yinto abafuna ukuthi kube ikusasa labo.

Yebo, ikhona kakhulu, umehluko ukuthi imidlalo yesintu uyakhona ukuzibona ukuthi udlala kahle kuphi mawudlala kanjani, isipho sakho sikuphi? Kanti lo wamavidiyo wenza ukuthi bengakhoni ukuzivocavoca, umuntu egcine sekantekenteke ngoba uma edlala amavidiyo uhlala phansi ebukele kuphela, akakhoni ukuthi ekhulume nabozakwabo.

Ukudayisa izinhlobo ezehlukahlukene zezithelo ezidliwayo nezisetshenzisayo uma upheka ngoba abantu bakudinga kakhulu lokho-ke nsuku zonke.

Yebo kunjalo ngoba ezikoleni abafundi banamakhono amaningi ahlukahlukene, so lokho-ke kungabasiza kakhulu ukuthi bebone ukuthi abafundi banamakhono kuphi nakuphi futhi kungabenza lokho-ke ukuthi baphumelele beye emazweni ahlukahlukene amakhulu.

Ukuthi ezindaweni eziningi azikho izinkundla zokuzivocavoca, zincane kakhulu, zitholakala kakhulu emadolobheni njengasendaweni esemakhaya, zincane kakhulu izindawo zokuzivocavoca.

Akumele ukuthi kube yimpoqo ngoba umuntu nomuntu unento yakhe akayithandayo futhi akayenza kahle kakhulu. Abanye benza kahle kakhulu ezifundweni, abanye benza kahle kakhulu emidlalweni, lokho-ke akumele kube impoqo.

Ngikubona ngeso lengqondo kakhulu umuntu owenza umsebenzi wokugunda utshani noma wokwenza amakhekhe ngoba lokho-ke kumfakela imali.

Ukuthi kubandakanye ezifundweni abazenzayo, kube khona ozobafundisa ngawo amakhodi.

Ngoba ekukhuleni kwami ngangiwumuntu odlala ibhola likanobhutshuzwayo. Ngangizwa ngijabule kakhulu uma ngiyodlala ibhola, ngizibona ngidlala kumabonakude, ngizibona ngikude, ngangizifake ngokuphelele ngaso sonke isikhathi ngangicabanga ibhola likanobhutshuzwayo.

Ukuthi befunde mihla namalanga ezindaweni zokuxhumana, uyayithola yonke imininingwane oyidingayo ngezinto ozithandayo nangezinto ofuna ukuzenza. Ukuthola konke lokho-ke uma uzozimisela ukuthi uyakufuna, ungene ezinkundleni zokuxhumana, imininingwane yonke ihlezi ikhona lapho-ke.